Ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo mme ke ile ka fetola mokgwa oo ke neng ke phela ka ona wa letsatsi le letsatsi. Mme yaba ke ja dijo tseo tse hantle. Dijo tse kang tswelang molemo, mme ke ile ka phapang e eo ileng ya etsahala bophelong ba ka ke hore ke ile ka bona hore tse ding tsa dintho nkebe tsa ntshetsa bophelo ba ka pele. Di tla nne di kgutlisetse bophelo ba ka morao. Mme hore bophelo baka bo seka kgutlela morao. Ke lokela hore ke etse dintho tse ding ha ele hore ha ke di rate, kapa ke di bona hore di tlo ntswela molemo, ke tlo di etsa.

Hangata motsofe wa ka nka mo thusa ka hore ke mo phehele, ke mo hlakele. Mme ke mo etsetse ntho e nngwe le e nngwe eo a e hlokang ka letsatsi le letsatsi.

Ngwanaka o lokela hore o hlape matsoho a hao hore o ska ba le kokwanahloko. Kapa di-germs tse ka o kudisang mme wa wa qetella o le sepetlele.

Dumelang bomme le bontate. Nna ke mona ka pela lona ka hore ke tlo le tsebisa ka meriana ya mokokotelo le ya nnete. Mme ke kopa hore le mmamele ka tlhoko mme le mamele le ka kutlwisiso le kgone ho tseba meriana ena ka botlalo.

Ke nahana hore ke ntho e e ntle haholo. Hobane batho ba bang o fumane ba sa late dipidisi tsa bona tsa kgwedi le kgwedi, mme ba swabela hore batho ba tla reng ha ba ntse ba ba bona clinic-ing.

Matsholo ke matsholo a tshwanang le MINA campaign-e, OMC le a mang. A reretswe ho bontsha kapa ho tsebisa bo ntate ka mafu a ka reng bo HIV le mafu a mang a mangata a amaneng a amanang le bo ntate.

Ha o fihla matlwaneng ana, o lokela hore o botse hore ho ngodisitswe kapa jwang. Hore o tsebe hore ntho tseo ntho tseo o di rekang, meriana eo ya setso o e rekang e tlo tswela molemo kapa ke meriana e tlo kodisa feela, moo eo etsetse bothata bo boholo.

Hangata basadi ba hlekefetswa ke banna, e leng hore ba na le zikhwele ho bona kapa ha ba batle ho bona basadi ba tswella pele. Mme hangata ka le leng ke ha e le hore batho ba bontate ba bonang basadi e le batho ba ka tswelellang pele. Mme bona ba tla dula ba jwetse morao, ba dutse morao.

Batho ba di-ambulance-eng ba nka nako hobane o fumane hore sepetlele se na le ambulance e le nngwe e sebeletsang setjhaba kaofela. Mme ba lokela hore ba qale ka motho eo e leng hore o ba founetse pele. Ha ba qeta ba ye ho motho wa bobedi jwalo jwalo.

Ho lokela hore ho be le batho ba yang mahaeng. Mme ba rute batho ka tsa thibela pelehi hobane ka le leng o fumana hore batjha ba mahae ha ba tsebe letho ka dintho tse kareng tseo. Ba lokela ho lokela hore ho be le bathong a ba tsebisang le motho a ba rutang.

Ee, mo ke dulang teng. Ho na le mahaeng a maqheku, mme ha ke batla ho isa ntatemoholo wa ka lehaeng la maqheku. Nka tsamaya nako e kabang metsotso e leshome e mashome a mararo. Mme lehae lena la maqheku leo ke le tsebang, le haufinyana le hona mona sebakeng sa Petsana Reitz, moo re dulang teng.

Ho bolla ke ho tlosa moshemane hore e be ntate mme ke ntho e ke e thabelang haholo. Hobane ke ntho e neng e etswa ke batho ba rona ba kgale. Mme ha e etsuwa le mehleng ena ke ho bontsha hore batho ba batsho ntse ba ntse ba so lebale meetlo ya bona le setso sa bona le moo ba tswang teng.

Batho ba batho ba qhwadileng ba ka ananelwa ka hore batho ba hantle ba tlohelle hore ba nyonye le ho nyenyefatsa batho ba qhwadileng. Ba tlohelle le hore ba kgetholle batho ba qhwadileng, ba ba nke jwalo ka batho ba hantle. Mme ba ba etse hore ba ikutlwe e le batho le bona.

Nka leboha sepetlele haholo le batho ba ileng ba thusa. Mme yaba mme ka ebe ha se ke fodile ka ya sepetlele, mme ka ba leboha ka bo nna.

Bana le batjha ba lokela hore ba jwetse manese le batho ba ba thusang hore ba na le tokelo ya hore ae ho tokelo le tokelo ya ho dumela se itseng. Mme ba lokela hore ha ba ile di-clinic-ing ba thuswe ka seo ba batlang hore ba thuswe ka sona. Ba ska thuswa ka dintho tse ngata tse ka reng bo HIV testing le tse ding tseo ba sa yang ba sa di yelang clinic-ing.

Molekane ya sa tholwang le kokwanahloko ya HIV o lokela hore a tsebe hore batho ba bangata bao re kopanang le bona ba na le kokwanahloko ya HIV. Mme ka le leng o fumane hore molekane eo a fumanweng a na le HIV o ile a tshwarwa ntho e itseng e ileng ya tshwarwa ke motho ya nang le HIV. Mme a na le leqeba a tswile madi. Hangata balekane ba bang hape ba ba le kokwana ena ya HIV ka hobane ba hlahile le yona. Mme ha hona ntho e ba ka bang ba e etsa. O fumane hore e se hlahella boholong kapa ka kapa o fumane hore ba tshabile hore ha ba kena dikamanong le molekane wa bona. Ba tshabile hore ba bue hore ba na le yona kokwanahloko ena ya HIV.

Hangata ke o fumane hore batho ba kulang ba bangata sepetlele se itseng. Mme dingaka di ya short-a kapa o fumane hore dingaka tse badilweng hore di sebetse ka nako eo ke dingaka tse kana. Mme batho ha ba tla ba kula. O fumane hore ke batho ba bangata ba kulang. Mme o bone hore ka le leng dingaka di ya shota, di sa short-e le dingaka tse tshwanetseng hore di sebetse ka nako eo.

Ke ile ka reka dipidisi chemist-ing. Chemist-ing tseo e leng hore ke ile ka di reka ka lebaka la hore ke ne ke sibetswe. Mme itse ha ke fihla ke nwa dipidisi. Ha di ya ka tsa nthusa ho hang. Ke ile ka thuswa ke moriana wa Sesotho, moriana wa setso.

Ho bohlokwa haholo hobane re ye re kopane le batho ba nang le tshwaetso. Mme re sa tsebe o fumane hore ka le leng re se re sa itlhokomele. O fumane hore ka le leng re re tshware madi a bona, re sa tsebe hore ba na le yona .